Hi ku hunguta ku fikeleleka ku sindzisa ku hlawula ko tika exikarhi ka ku durha ka vutleketli na swilaveko swin'wana leswi yisaka eka ku hunguteka ka vakhandziyi tanihileswi xilaveko xi ya hi xi olova naswona swi nga ha engetela ku titshenga hi tindlela tin'wani leti talaka ku durha ngopfu kumbe leti nga tshamisekangiki ngopfu ta vutleketli.

Tihakelo ta le henhla ta mabazi ti ta engetela ku durha ka hina leswi nga ha karhataka mpimanyeto wa hina na ku hi sindzisa ku lavisisa tindlela tin'wana.

Ku ya eka ku tlakuka ka swibalo swa ntirho swo tanihi ku tlakuka ka minxavo ya mafurha ku lunghisa mimovha ni xilaveko xo hakela vachayeri ku antswa .

Ina tisisiteme to tala ta swo famba swa mani na mani tinyikela swihunguto eka vanhu lava dyuhaleke.

Ina a ndzi ta n'wi pfuna mudyondzisi wa mudende hi ku ti nyiketela ku xava thikithi ra yena kumbe ku hoxa xandla eka ntsengo swi titshenge hi xiyimo xa mina xa timali ni vuxaka bya mina na vona.

Swihunguto swa vadyuhari swi nga pfuna vadyuhari ku tshama va tiyimela hi voxe hi ku hunguta ku tirhisiwa ka mali na ku engetela ku fambafamba ku va va endla va kota ku fikelela vukorhokeri bya nkoka na ku nghenelela eka migingiriki kumbe migingiriko ya vaaki.

Ku nyika ndlela yo hakela leyi nga ri ki na vuhlanganisi leyi hatlisaka ni leyi olovaka.

Makhadi ya smart ma nga tirha hi tindlela timbirhi hi contact kumbe i contactless.

Ina a ndzi ta tirhisa fambiselo ra khadi ra vutlhari ra mabazi leswaku ri olova ni ku tirha kahle.

Vanhu va nga langutana na mintlhontlho yo fana na timhaka ta xitekiniki ku pfumala ku tolovelana na sisiteme na ku fikelela loku nga nyawuriki loko va cincela eka ku hakela hi khadi ra vutlhari emabazini.

A ndzi ta tshama ndzi rhulini ndzi ri wa xipurofexinali naswona ndzi ri ni vuxiyaxiya ndzi lulamisa timhaka ni ku rhangisa vuhlayiseki bya vakhandziyi loko ndzi ri karhi ndzi landzelela milawu ya khampani.

Vuleteri lebyi faneleke na ku wisa eka vuchayeri va mabazi i swa nkoka swinene ku tiyisisa vuhlayiseki egondzweni na ku sivela timangu.

Ndzi ta rhangisa ku tshama ndzi rhurini ndzi ri wa xiphurofexinali naswona ndzi lehisa mbilu ndzi hefemulela ehenhla loko swi laveka ku lulamisisa swivilelo swa vakhandziyi hi ndlela ya xichavo na ku hlayiseka ku tiyisisa leswaku timhaka ta vona ta lulamisiwa hambileswi ndzi karhele.

Ku tala ka timovha swiyimiso swo tala vakhandziyi lava nonohwaka ni vatirhisi van'wana va magoza tiawara to leha leti tshikelelaka ni swilaveko swa miri swa ku chayela movha lowukulu.

A ndzi ta vilela ku vilela hi vuyelo lebyi nga va ka kona byo tanihi ku lahlekeriwa hi muholo kumbe ku onha nduma ya mina ya xiphurofexinali na ku titwa ndzi nga pfuni nchumu hikuva xiyimo xi le handle ka vulawuri bya mina.

Swilaveko swa miholo ya le henhla swiyimo swo antswa swo tirha naswona minkarhi yin'wani hikwalaho ka ku nga hakeriwi ka miholo.

Ahe ndzi kombela rivalelo ndzi hlwela hi nkarhi hikokwalaho ka timhaka ta swo famba leti nga languteriwangiki leti vangiweke hi xitereka xa mabazi ndzi ta endla matsalatsala hinkwawo ku fika hi ku hatlisa ndzi khoma ntirho ndzi ta mi tivisa hi nkarhi wa mina lowu ringanyetiweke ku fika.

Maxavelo yo biha ku tala ka swihahampfhuka ni timhangu ta vuhlayiseki swin'we ni timhaka leti fambisanaka ni swihahampfhuka swo tanihi swiphiqo swa michini ku pfumaleka ka vatirhi ni swihahampfhuka leswi fikaka endzhaku ka nkarhi.

I i a swi fanelanga leswaku vakhandziyi va langutana ni ku tlakuka ka mali ya swihahampfhuka lembe ni ri lembe ku tlakuka ka tihakelo ku fanele ku lulamisiwa hi vukorhokeri lebyi antswisiweke kumbe ku tlakuka ka ntsengo lowu ku nga papalatekiki naswona ku fanele ku tekela enhlokweni vuyelo eka vakhandziyi lava holaka mali ya le hansi.

Vatirhi lavakulu va fanele ku thoriwa ku kongomisa mimovha eka ku tsemakanya ka swikolo tanihileswi ku nga ntirho wa nkoka eka vahlayiseki lowu lavaka ku kula nyingiso na vuswikoti bya miri.

A ndzi ta vika vukhamba lebyi eka maphorisa ni valawuri va le kusuhi kutani ndzi ringeta ku wisa xikanyakanya xa mina.

Famba hi milenge loko swi koteka famba u langute timovha leti taka loko ku nga ri na ndlela ya le tlhelo tshama u vonaka hi ku ambala swiambalo leswi voningaka kumbe leswi voningaka ni ku tirhisa mavoni nivusiku naswona u herisa swilo leswi kavanyetaka swo fana ni tifoyini kumbe ti-headphone.

Ndzi ta hlawula Intercape hikokwalaho ka minxavo ya wona yo phikizana na xiyimiso lexi tivekaka kambe ndzi nga ringanyeta ku kambela minxavo na swiyimiso swa Buscor ku kuma xiboho lexi nga na vutivi byo tala.

hlayela muholo wa wena wa n'hweti na n'hweti tihakelo leti nga cinciki na muholo lowu tirhisiwaka avela mali leyi faneleke ya riendzo ra n'wana wa wena kusuka eka muholo wa wena lowu tirhisiwaka u ehleketa hi swo famba vutshamo ni mintirho veka mpimanyeto wa xiviri lowu ku tirhelaka.

Leswaku u xava thikithi ra bazi eka inthanete endzela website ya khampani ya mabazi hlawula ndlela ya wena ni thikithi nghenisa vuxokoxoko bya vakhandziyi ivi u hakela hi ku sirheleleka u ta kuma ethikithi hi email kutani u nga ri kopa.

Ina ku famba hi mabazi ya vusiku swi nga hlayiseka loko u hlawula tikhampani leti tivekaka leti nga ni tirhikhodo letinene ta vuhlayiseki naswona u landzelela swiletelo swa vuhlayiseki.

Ndzi nga wisa nkarhi na nkarhi ni tshama ndzi ri na mati yo tala ndzi etlela hi laha ku eneleke naswona ndzi endla vutiolori nkarhi na nkarhi.

Hi ku tirhisa ku hlanganisiwa ka vutihlamuleri bya munhu hi xiyexe ku hlayisa mimovha switirhisiwa leswi faneleke na ku namarhela milawu.

Ku hlawuriwa ka ndhawu hi vukheta ku papalata makhombo na ku nyika ku vonakala lokunene ku tirhisiwa ka switirhisiwa swo tiya swo fana na ku voninga na vuthumbelo ku hlayisiwa loku nga cincenki ku tirhisiwa ka thekinoloji yo fana na tikhamera ta vuhlayiseki na ta vuhlanganisi swikombiso na milawu leyi nga erivaleni na ndzetelo wa nkarhi na nkarhi na dyondzo eka vakhandziyi na vachayeri.

Mabazi ya xiyimo xa le henhla ya xigolonyana ya nyika switirhisiwa swa xiyimo xa le henhla swo fana na switulu swa xiyimo xa le henhla Wi-Fi na swihambukelo swa le ndzeni vatirhi va nyika vukorhokeri lebyi endleriweke munhu hi xiyexe va rhangisa vuhlayiseki bya vakhandziyi na vuhlayiseki mabazi lawa ya ni tipulani to saseka leti nga ni swivono leswikulu ni vuhlayiselo byo tala.